Ziningi izinto ama-smartphone akhona ukuthi azenze. Okuvimba ukuthi singabantu sigcine singasakwazi ukuthi siphume endlini sikwazi ukuyozenzela into thina mathupha. Okokuqala njengebhange, uma udinga ukusebenzisa imali, usuyakhona ukuthi usebenzise i-smartphone ukuze ufinyelele ebhange, kanti futhi kuney'nkundla zokuxhumana lapho sisebenzisa khona ama-smartphone sixoxe nabantu, siphinde sithintane nabantu. Loku, kwenza ukuthi singabantu sichithe isikhathi esiningi kuma-smartphones.

Ama-smartphone ayasisiza ukuthi sikwazi ukuthi uma sidinga ukuthumela imali singene kuma-ephu kumabhenki, kumabhange ethu, ephu, bese sithumela imali, kanti futhi ama-smartphone ayindlela elula yokuthi sikwazi ukusabalalisa ulwazi noma sithinte wona ukuze sikwazi ukuthi sizimakethe ngendlela makukhona amabhizinisi esinawo.

Izindlela zama-smartphone ayenza ukuthi iy'mpilo zethu zibe lula ngayo, ayakhona ukuthi sikwazi ukufaka ama-ephu, siwafake kuwona ama-ephu ngokuhlukana kawo. Kunama-ephu akwaziyo ukuthi abheke indlela ohlela ngayo izinto kanti amanye ama-ephu ayakhona ukuthi abheke akusize futhi ukuthi empilweni ube wumqemane. Ziningi ukuthi, izinto futhi, noma ukuthi akwazi futhi aveze nendawo okuyo okuyi-location.

Umculo oyidlalayo ekwakheni, indima oyidlalayo ekwakheni ubunikazi bamasiko ukuthi umculo uyahlukana ngokwama-instrument awo. Okwenza ukuthi kuveze uhlangothi noma imvelaphi yabantu. Abanye abantu basebenzisa ushuni ohlukile kunowabanye, kanti futhi umculo uyakwazi ukuthi ukhombise noma ubeke insela imikhuba eyenzeka emiphakathi ngokuthi abaculi bacule ngakho okwenzeka emphakathini, kanti futhi nakuma-music video, bakuveze lokho.

Ukuze ilunga leqembu liyeke ukuchitha isikhathi lisikrola inkundla yokwezokuxhumana kungamele ukuthi wonke umuntu eqembini, angayiphathi noma ayisebenzise ifoni yakhe ngesikhathi sokusebenza, kanti futhi izinkundla zokuxhumana siveza zonke izindlela ezimbi ey'buye zibe zinhle futhi kwesinye isikhathi, kodwa isikhathi eningi imvamisa izinto zaku-social media zikwenza ukuthi ungakwazi ukuthi ubheke ezinye izinto.

Izinkundla zokusakaza zibalulekile ey'mpilweni zethu ngoba zisinika iy'ndaba sizwe nolwazi okumele silwazi ngokwenzeka emhlabeni. Uma sebezodlala izingoma, kuyasisiza futhi ukuthi sibone ukuthi noma sizwe ingoma eshisayo noma esanandisa esikhathini. Okwenza ukuthi umculo wethu siwazi nokuthi siwuthakasele kahle.

Izici ezivame ukuba sobala ukuthi, lana kwi-jazz kusetshenziswa ama-instrument anjengepiyano. Kuphinde futhi basebenzise basebenzise nama-flute. Baphinde futhi besebenzise namacilongo, kanti futhi umsindo we-jazz awuvamisile ukuba phezulu. Uvamise nokuthi noma bewudlala bewudlale kube ngazathi uyanensa. Lana kwi-hip hop, umculo wakhona uba nesigqi nesisindo, uthanda ukuba ukhalele phezulu. Bese kuthi la kwi-eletronic, umculo wakhona ukhalela phezulu, basebenzisa nemiculo esheshayo ukuze benandise.